Kene ke kopa ho botsa hore ke metjha e feng e ke tlamehang ho e latela ha ebe ke batla hoba mokganni wa Uber?

Ke tlo tletleba mabapi le tekete eo nkgono ae rekileng ka tjhelete e felletseng.

Ke tla ba tsamaisa ka dipere ke lo ba bontsha masimo a motseng mona.

Dumela moreki. Ke rekisa ditekete tsa maeto a matelele.

Bo raditekesi ba ile ba shapa motho ha bohloko mane renkeng ya ditekesi.

Ke tlo kenya tletlebo mabapi le pula e ileng ya nnela ke le setopong sa dibese. Kene ke eme le batho, batho bao bane ba kwatile haholo. Ba bang ba bona ba itse ha ba sa tla sebedisa setopo seo ho emela dibese tsa maeto a matelele.

Ke tla kgutlela hae ke founele manager-a. Ke mo hlalosetse ka strike sa ditekesi. Nka utlwa bohloko haholo.

Koloi ena e tlile le motswalle wa ka. Nna ha ke tsebe hore koloi ena e tswa kae? Motswalle wa ka o nkopile hore ke mo tshwarele yona hanyane fela. Ke makala ha ke bona maponesa. Nna ha ke tsebe letho.

Ke ile ka ya sekolong sa ho kganna. Hone ho le monate haholo. Nka kgothaletsa batho hore ba ithute matshwao a tsela.

Ke ikutlwa ke sa thaba, ke tla palama tekesi ho potlakela mosebetsing. Letsatsi la ka le ile la ba lelelele hobane ke ile ka fihla ka morao ho nako ya mosebetsi. Empa ke ile ka hlalosetsa manager-a mathata ao a ileng a nhlahella.

Sena se ka bakwa ke boima ba thepa eo dilori tseo di e tsamaisang.

Mekotla ya ka ene ele mebedi, ene e tshwana, ele metsho. Kene ke e behile ka sefofaneng moo honeng ho beuwe mekotla ya batho teng.

Eya, hobane bakganni ba makoloi ao ba kgona hoba isa hohle moo ba batlang teng.

Ke bona ditefiso tseo di lokile haholo ebile le batho ba di thabetse.

Ke ile ka se palama sepalangwang sa e-hailing. Kene ke ya Phuthaditjhaba ha malome. Ke ile ka lefella tjhelete e ngata haholo.

Ke hore hobe le moaho hore batho ba kgone ho itshireletsa pula, hape ba kgone le ho phomola.

Uber e etsa bophelo ba ka bo be bobebe. Hobane ha hona le moo ke batlang ho ya teng, e se e le bosibu. Ke kgona ho ya ntle le ho tshwenyeha ka eng kapo eng.

Di ka bakwa ke palo ya baeti. Palo ya baeti ha ele ngata le makoloi a bona a tloba mangata. Ho qoba bothata bo, ho lokelwa hore ho balwe palo ya baeti e tlang ho tjhaka. Sena se ka etsa hore dintwa di hafowe.

Ke a rarolla ka ho ikokobetsa, ebe ke kopa tshwarelo.

Ntho eo e ka nsebelletsa. Nka e kenya tshebetsong ha ke a mosebetsing ka mehla.

Ke bo ramatekesi hobane ke bona banang le boikarabelo bo felletseng hodima ditekesi tseo.

Ntho ena e nkutlwisa bohloko haholo. Ke nahana hore ke ipehele tjhelete hore ke kgone ho ithekela koloi e ntjha.

O ka kgona ho e kadima matsatsi a itseng hore o kgone ho phetha mabaka a hao.

Ke ikutlwa ke sa thaba, ke tla palama tekesi ho potlakela mosebetsing. Letsatsi la ka le ile la ba lelelele hobane ke ile ka fihla mosebetsing ka mora ho nako ya mosebetsi.

Maemafofane a matjhaba a tsamaya dinaheng tse fapaneng. Ha maemafofane a selehae, a tsamaya diprofenseng tse fapaneng.